Ngingalalela izinhlangothi zombili, ngilalele ngokuzimisela, nginikeze izinhlangothi zombili ithuba lokukhuluma, ngiphinde ngibonise inhlonipho nobubele phakathi . Ngihlele umhlangano endaweni futhi ngiqiniseke ukuthi wonke umuntu uzizwa ephephile ukuveza umbono. Ngiphinde futhi ngibe umholi okungachemeli ngigweme ukuthatha uhlangothi.

Ukulungiselela ukudla kunomthelela omuhle kakhulu emazweni omnikazi bamasiko ngoba ukugcina umlando namasiko ngezindlela zokupheka, ukuqiniseka umbumbano lomphakathi, ukulungisa ukudla ndawonye, ukubonisa ubuqotho namasiko. Ukukhombisa inhlonipho yomlando, ukuvuselela ulimu nezaga, ulwazi lokupheka ludluliswa ngomlomo.

Abantu abadala badlala indima yokuthi bafundise amasiko nendabuko ngesikhathi somngcwabo, balekelele nokwenza imthandazo nemikhuleko, ekufundeni umlando kamufi nezimfundiso, ukubaluleka ekwakheni isizukulwane. Abantu abadala basiza ekugcineni ubuntu nemigomo yobuntu.

Umthelela ongaba khona ukuvuselela umlando nobuqhawe, ukuqinisa ubumbano lwabantu, nokudlulisa amasiko esizukulwaneni esilandelayo, ukubonisa isithunzi nobuqotho bamasiko, nokuvuselela isithunzi sobuzwe, nokwakhiwa kwezikhungo zamasiko.

Ukugcina isiko nemvelaphi, ukuqinisa ukuzazi, nokuzithemba amantombazane ayafundiswa ukuthi asazi isithunzi sawo, phinde futhi amantombazane ukufundisa amakhono abalulekile azokusiza empilweni, amandla okupheka, ukuhlanzeka, ukuphatha umuzi, ukuqinisa umphakathi uma nje intsha inokuqonda nokuhlonipha usiko.

Umndeni uthola ukweseka umndeni usimelela emsebenzini wokubuyisana nezinselela zabo zempilo ngesikhathi sokulahlekelwa, umndeni futhi uxoxa nokwabelana imizwelo yokuthula nokuxoxa ngezinto ezingokomoya. Kunikeza umshanguze yokuthi kube nokuphucula, nokuphuqula amandla .

Ukuqonda nokuqiniseka usiko ubaluleka ukuthi umphakathi uqonde njengomkhosi wokuthomba, ukubambisana nabantu abadala bezwe, ukuhlanganisa usiko lwezemfundo, ukukhuthaza izinsizwa ukuthi zigcine isithunzi sesiko, phinde futhi ukhuthaze ubambano emphakathini.

Isidwaba, inyongo kanye nesigqoko kwenzelwa umakoti abaningi ukube babe yingxenye yosiko lwethu elihloniphekile futhi eliphumelelayo. Nomzamo ngicela uqaphe kakhulu ukugqoka isintu kukhombisa ukuwamukeleka, nokufakazisa imindeni.